Dumela mme e hona jwale ke tlo o hlalosetsa ka hore package ena ya rona ya marang-rang e sebetsa jwang. Packaging ena e re nang le yona eo oe batlang e kgona ho sebetsa kae kapa kae mme le network ya teng ke e nngwe e bohale haholo ha o tlo sokola network ka letho, mme e dula e le teng nako le nako. Jwale le haebe ho na le metlakase ile ya tima le ile la timelwa metlakase e be o bona network e sa sebetse. Ho bonolo hore o ka re founela re tle re tlo bona hore ho etsahala eng kapa hona thapo ya lona ya tjha. Ha hona bothata o ka kgona hore o fihlelle ho rona mo na na re tlo lokisa, empa network yona e dula e le teng kamehla. Ke a leboha.

Mokgotsi eo tlamehang hore o e kgethe ke tse na na na, ke e na na e sa batleng password hore o tlo o kene ha bonolo ho yona, hobane tse batlang password o tlo tlameha hore o ye ho motho ya sebetsang mo na na a o kenyetse password. Jwale ke bona ho le bonolo hore re sebedise e na na e senang password, ke mo dintho di tla bang bonolo ho rona.

Dumela ntate, ke letsa tjenana hore ke tle ke tletlebe ka taba ena e etsahalang, ya dithapo tsa marangrang tse sa sebetseng esale dihora tse hlano kaofela e sale re emela hore di sebetse, empa re bone e le bothata bo bo boholo hore re tle re thole thuso. Jwale ke tena ke founa tjena na na hore ke tle ke thole thuso hore le tle le tle le tlo sheba dithapo tsena hore bothata ke eng nka leboha thuso ya lona ka pele pele. Ke a leboha.

Motswalle rugby ke papadi e monate haholo, hobane ke papadi e bontshang batho hore bolo ha se ka bolo ka maoto fela. Empa ka mokgo o no rugby e bapalwang ka teng e bapalwa jwang. Ebile e kopanya le batho jwang. Jwale nna ne nka thabela ha o ka tla wa ba le monyetla, o na na wa hore o tle o tlo bona hore ke papadi e monate jwang.

Motswalle nna nakong eno Wi-Fi e ne e sa batle ho connect-a mohaleng wa ka. Ke ile ka nka dinomoro lebokoseng leno la la Wi-Fi ebe ke a founela batho bano. Ka ba hlalosetsa ka bothata bona bo nhlahetseng, ke moo ba ileng ba mpatla dinomoro tseno tse ke ngodisitseng ka tsona, e be ba sheba system-eng ya bona hore na ho etsahala eng. Ya ba ba tla ka potlako ho tla lokisa le hona teng. Ba itse ba ne ba ntse ba tlo kgona hore ba e lokise ba ntse ba le mono ntse re bua hona mohaleng.

Boletseng hore re be le marang-rang ke taba ya hore re ne re ha re kwalletse, re sa kgone ho ya ka ntle, e re thusa haholo hore re dule ntse re le tjhatsi ka dintho tse etsahalang. Re kgone hore re shebelle ditaba ntse re sebedisa hona marang-rang, re tsebe hore ditaba tsa COVID-19 di ntse di tsamaya jwang. Jwale ke bona ho le bohlokwa haholo-holo hore marangrang a be teng maphelong a rona.

Motswalle re ka kgona hore re sebedise marang-rang a hao, re le babedi hobane ho na le ntho e bitswang hotspot, a ka kgona hore re kene re le babedi le batho ba bahlano ba ka kgona hore ba kene ebile marang-rang a hao, a ka se fele. Jwale ke tlo o bontsha hore mohaleng mona na wa hao, ho bonolo hore re ka kgona ho sebedisa, o ka kgona hore o sebedise marang-rang a hao le batho ba bang. Ha ho letho le tla etsahala.

Nna taba ena e nkutlwisa bohloko haholo hobane, ha re le batho re reka data, re reka data ka tjhelete e ngata. Ebe tsona di-company tseo tsona di re behela dihora kapa hona matsatsi hore data eno e tlamehile hore e fihlelle ho fihlella nako e kae, e leng yona ntho e seng e sa lokang hobane rona re tla be re ntshitse tjhelete e felletseng hore re reke data eno jwale di-company tsena di tlamehile hore di tlohelle batho ha fela motho a rekile data ka tjhelete e felletseng. Di tlohelle batho ho fihlela data eno e be e fela, e seng hore ba be ba e nka e kgutlela ho bona pele e fela.